Into yokuqala endinoyibuza ndingababuza ubana umntwana wam urayithi na, umntwana wam uphephile na kwaye umntana wam undawoni ukweliphi icala. Ndiqale ndiyojonga yena ndigqibele ngendlu.

ngemeko yale ntombazana, ndingaqale ndiye kumphathi wam ndimbuze ubana uba ibinguye ebenokwenza kanjani. Kwaye ndicebise intombazana leyo ukuthi imshiye umfana for iintsukwana, ihlale ngaphandle kwayo, emveni kwezo ntsukwana abuye sekuphole nengqondo kwaye ezazi ukuba ufuna ukuthini. Kwaye ndimcenge, ndimcele ukubana ahambe ayoyiripota emapoliseni le ingxaki ingekenzeki into embi.

Mama, u-Uyanda uyacela xa nithe navakasha endlini niyeke uphuza usana kuba umntwana usemncinci kwaye zininzi izifo angazifumana kuba niphuma phandle. Ndiyacela.

Ukuze umhlaza abhaqwe amathuba amsinya kufuneka qho ngenyanga undwendwele ekliniki apho umane uzijonga khona. Kwaye ukuba uyazibona ukuba uneempawu ezithile uye uchazele unesi okanye ugqirha.

endinokumcebisa ukuba awathathe ukuze anyamekele impilo yakhe yengqondo kukuba ndimkhaphe okokuqala siye esibhedlele sikhangele umntu ozosinceda ngokukhanselisha yena azokwazi ufumana , azokwazi ufumane uncedo.

Ibaphathela ubunzima obukhulu kakubi kuba baye bangafuni ukuvela nokuya kwezempilo ukuze bajongwe okanye bachaze bafumane unyango ngokwasengqondweni.

Umntu ngamnye ekuzilungiselela kwakhe kwesi sikhukhula uyabona ubana uRhulumente akho nto imncedisa ngayo ebantwini akukho nento aza nayo ephathekayo ekubakhuseleni abantu basezilalini. Ngoku kanjengoko abantu basezilalini bayazikhusela ngoku kwabo abanye bade babaleka amakhaya.

Baye bathi amayeza awafani kwaye nendlela angawo awafani, nangendlela abaphilisa ngayo abantu ayifani.

Ukuze ndiqinisekise ubana umalume uyitye kakuhle imali yakhe kwaye uyisebenzisa eentweni ezibalulekileyo, imali yakhe yenkamnkam, ndingamcebisa ndimbonise indlela apho asuka khona kwaye ndenze iplani apho azoyibona khona ukuba bekufanele uba uthini kwaye ndimqinisekise ukuba ayizubandakanya kwinto edibanise nemali yakhe yosela, izohlala ikhona yona.

Amanyathelo aphambili okufuneka alandelwe xa usenza i-CPR, qala ngokujonga ukuba usaphefumla na kwaye usondelise ubuso bakho kuye umve kwawena ukuba izandla zakho ezi ziyi-two emqaleni awuziva kakuhle. Kwaye yonke loo nto uyenza ungenaxhala lanto ukhululekile ukuze uzoyibona impumelelo yale nto uyenzayo.

ekufuneka bajongwe uxinzelelo lwegazi ngabantu abadala isikakhulu kuba ngabona bona bachaphazekayo kuxinzelelo lwegazi, kodwa nabo ulutsha luye lubandakanye.

Abona bantu ekufanele bajongwe uxinzelelo lwegazi ngabantu abadala, kodwa nabo ulutsha abanye babo nabo kufuneka bejongiwe. Kuba bayathanda uvele bafunyanwe luxinzelelo lwegazi kwaye ibonakale mva loo nto.

Ukuze uncedakale ukwazi uthetha nabantu kufuneka ube khona lo mntu noba mnye umthembayo umhlalise phantsi umxelele ngendlela ongayo, umxelele nangemeko ongayo. Kulapho uzawusifumana khona isisombululo.

sisifundo sakhe, into endinoyenza kuqala ndibaxelele masidibaneni kwiimfonomfono sivule nokuba yigruphu apho sizawuncedakala khona sonke. Ndifake isifundo sangosuku nganye ukuze naye akwazi ukhawulezisa asifumane kwaye angasincami isikolo.

Hayi kaloku nontombi, iipilisi ezi uzifunayo zinobungozi kwaye ungaphela uphulukana nobomi bakho. Ezi pilisi ezi azisetyenziswa ngehlobo enifuna usebenzisa ngalo kwaye kubakho izinto ezivele zihambe kakubi xa uthe wasebenzisa iipilisi ezinjeyana ungakhange ufumane kugqirha.

kakhulu ukukhathalela impilo yakho yengqondo kuba uzohlala ungayihoyi kungaphela kufumaniseke kukho into embi ofuna uzenza yona okanye ufune uqale utshaya iziyobisi.

Mna ndifunde esikolweni inkqubo yesondlo apho bendisithi qho ngosuku ndihambe ndiyophaka kodwa ngeemini ebekutyiwa izinto endingazityiyo bendizithengela okanye ndiphathe iskhaftina. Kwaye kubalulekile ukutya esikolweni kuba uzokwazi uhlala nabanye abantwana ukwazi unganzeki nto uwe esikolweni okanye uquleke esikolweni ungatyanga. Ndiyakucela ke ndicela utye, akho nto irongo apho.